Sena ke ntho e bohloko haholo. Ka ha ho thibela ho tsamaya le lelapa ho le kgahlanong le ditokelo tsa mantlha tsa botho. Motho o tlamehile ho lokoloha lefatsheng la Afrika Borwa, a tsamaye ka sepalangwang sa hae sa lelapa le batho ba hae ba lelapa. Ke nnete ho nka baeti tseleng ke ntho e bohloko. Ka ha batho beng ba ditekesi ba di rekile le tsela ya ho iphedisa, ba tlamehile ho di patala ka ditjhelete tsena tse ba di sebetsang. Molao o ka kenywang tshebetsong ke hore batho ba tsamayang ka dikoloi tsa bona tsa malapa, ba hlahise ditokomane le e le mokgwa wa boitsebiso bo ntsha kamano dipakeng tsa bona. Sena se ka fokotsa batho ba bolawang ke bo ramakoloi ya ditekesi. E le hobane ba utlwisisa e ka re ba nkelwa baeti ditseleng.

Ha o so o rekile tekete tjena ya ho ya Durban. Sena se hlalosa hore o tla ba nakong ho fihla seemelong sa makoloi. Tikete ya hao e bolela hore bese e tla tsamaya ka hora ya pele motshehare. Mme ha o ka fihla ka morao ho nako, bese ya ho siya, ha o tlo fumana kgutlisetso ya tjhelete ya hao. Ka ha ebile molato wa hao wa hore o diehe ho fihla seemelong sa makoloi. Seo o kampang wa se etsa ke hore o ka mpa wa fihla ka nako. Mohlomong hora pele koloi e .

Sena seng ama haholo ke le mopalami le mosebeledisi mosebedisi wa ditshebeletso tsa bese. Ka ha rona mesebetsing ya rona, tjhelete ha e eketswe selemo le selemo. Empa bona ditifiso tsa dibese di a nyoloha. Tsena, sena ha se ntshware hantle ka ha ke tlamehile ho patala tjhelete e ngata haholo ehlile ha ke tsamaya le bana. Ke se ke ipiletsa ho bo ramakoloi hore ba ka ba le qenehelo ho basebedisi ba dikoloi tsa dibese tse tsamayang maeto a matelele. Ba utlwisise hore mesebetsing ha ho tshwane. Le dintho di a tura. Bophelo bona empa bo tlamehile ho tswela pele.

Tshebeletso ya dibese, ke e fa semetho sa botshelela. Ke nnete di etsa maeto a bolokehileng ebile a tshireletsehileng. Motho o kgona hore dithoto tsa hae di bolokehe a fihle mo a yang a bolokehile. Se seholoholo ke hore ha di boloke nako. Nako e behilweng o ka fumana o e eme ho feta nako e behilweng, mohlomong ka hora e sale o emela koloi. Empa wena ha o ka wa fihla ka morao ho nako, o tlo fumana koloi e tsamaile eo siile ebile o sa kgutlisetswe tjhelete. Sena se beha maphelo a bapalami tlokotsing. Nako ho e nngwe o tlo fumana bakganni ba kganna nako e telele ba sa tjhentjhane. Sena se ka beha maphelo a batho tlokotsing ka ho mokganni o tla iphumana a kgathetse mme a ka baka kotsi e kgolo ditseleng.

Balaola sephethephethe ha ba etse mosebetsi wa bona ka ho lekana. Ka ha ba dumela ho nka ditjhelete tsa bakganni ha ba batla ho patala tjhelete ya botsotsi hore ba dumellwe hore koloi tsa bona di seke tsa nkuwa kapa hona hona ho tshwarwa. Ba nka ditjhelete kapa hona ho ho buisana le bapalami ka tsela e batlang e le bobebe. Ho na le hore dikoloi tse jwalo di ka nkwa tsa behwa sepoleseng ho fihlelletse beng ba tsona ba tlo di patalla ho di lokolla.